Uhlobo lomhlabathi lubalulekile ekunambitheni kwewayini, ngoba luthinta ukukhula kwezivini namagilebhisi. Indlela amagilebhisi athola ngayo izakhamzimba kanye nokuvuthwa kwawo.

Ezinye zezinqondo zami eziphezulu zesizini ezayo zihlanganisa, ukukhulisa izinhlobonhlobo zezitshalo. Ngifuna ukuzama ukulima izitshalo ezintsha ezihambisana nesimo sezulu sendawo yami. Lokho okungasiza ekwandiseni imikhiqizo yami yezolimo. Okwesibili, ukusebenzisa izindlela zokulima zesimanje. Ngihlose ukufunda nokusebenzisa izindlela ezifana nokulima ngaphandle kokulimaza umhlabathi kanye nokusebenzisa izibulala zinambuzane zemvelo. Okwesithathu, ukusebenzisa izinsizakahle njengokonga amanzi, ukusebenzisa umanyolo ngendlela efanele.

Ngingakhetha ukusebenzisa indawo ekulimeni ngoba kunganginika ukudla okusha, futhi kungangivulela amathuba okuthengisa imikhiqizo yami emakethe. Futhi kungasiza umphakathi njengokudala amathuba omsebenzi kwabanye, noma ukusiza abantu bendawo ukuthola ukudla ngamanani aphansi.

Abalimi bengonga amanzi ngesikhathi sesomiso ngezindlela ezilandelayo. Ukusebenzisa i-drip irrigation, ukunciphisa ukulahleka kwamanzi futhi usebenzise i-mulching, okuwukugcina umhlabathi umanzi. Okwesibili, ukutshala izitshalo ezimela nesomiso. Okwesithathu, ukulima ngokufanele, ukusebenzisa i-crop rotation, okuchaza ukuthi ukushintsha shintsha izitshalo kungasiza ekwenzeni umhlabathi ugcine amanzi kangcono. Okunye, ukubamba amanzi emvula, ukumba imgodi noma izigodi esiza ekuqoqeni amanzi aphuma emvuleni.

Ukushoda kwamanzi, isomiso siyinkinga enkulu ikakhulukazi KwaZulu Natal. Izifo nezinambuzane. Izindleko ezikhuphukayo, intengo ephezulu yama-fertiliser, amafutha, nezisebenzi inciphisa inzuzo yabalimi. Ukuguquka kwesimo sezulu kanye nezinkinga zokuthengisa, intengo yomoba iyaguquguquka njalo.

Engakhangisa ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana. Aphinde ahlele izinsuku zokuvakashelwa, phecelezi i-wine tasting. Nokubambisana nezindawo zokudlela namahhotela, nokuthengisa kwi-inthanethi.

Izinhlobo zezitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa yilezi, izithelo, njengobhanana, umango, ipentshisi, ama-nectarines, nama-strawberries. Nemifino, kanye namakhambi, anjenge-mint ne-thime.

Izitshalo zokudla njengommbila, isinkwa, utamatisi. Lezi zitshalo zivame ukubhekana nezinambuzane ezinjengentuthwane, ngenxa yokuthuthwa kwezintuthwane ezibhalela , izihlahla ezinkulu, njengemifino, izihlahla zomkhiwa. Izintuthwane zithinta izitshalo uma kudlula izimvu noma izimbuzi.

Isomiso eside sidala izinkinga zokulima. Ukungaqiniseki kwezimvula kuze kube yisikhathi eside kungabangela ukulahleka okukhulu ekukhiqizeni. Okunye, ukuntuleka kwamanzi kuholela ekunciphiseni inani lokukhiqiza izitshalo. Kanye, ukwehla kokuhluma kwezitshalo njengoba zidinga amanzi amaningi. Lokhu kuholela ekutheni izitshalo zithathe isikhathi eside ukuvuthwa, noma zibhujiswe ngokuphelele.

Njengesazi sezinambuzane ngiphawule izinto ezintathu ezithakazelisayo ngezintuthwane ekutheleleni impova endlini ebamba ukushisa. Okokuqala, ukusebenza ngokubambisana, zisebenzisa imizila ethize ukuthutha impova phakathi kwezitshalo. Kuthuthukisa ukuthelelana kwempova. Okwesibili, ukushisa kuthonya ukuziphatha kwazo. Zisebenza ngokushesha ezingeni lokushisa elifanele, kodwa uma kushisa kakhulu zingacekela phansi izimbali. Okwesithathu, ukusebenzisa amafutha omzimba ukuphila. Azikwazi ukundiza njengezinyosi, ngakho zithutha impova ezitshalweni eziseduze nendawo yazo yokudla.

Izikhukhula zinomthelela omkhulu emasimini nasezitshalweni, ikakhulukazi ngezindlela ezilandelayo. Okokuqala, ukucwiliswa kwezitshalo. Amanzi amaningi angadala ukuthi izitshalo zicwile isikhathi eside, okuholela ekutheni zife ngenxa yokungatholi umoya wempilo. Okwesibili, ukuhlanzeka komhlabathi. Amanzi ezikhukhula angagebhula umhlabathi, awususe noma awuhlubelele izakhamzimba ezibalulekile ekukhuleni kwezitshalo. Okwesithathu, ukudla kwezithombo. Isivinini samanzi singathwala izithombe ezitsha, senza kube nzima ukuthi abalimi bathole isivino esithile.

Ukujikeleziswa kwezitshalo kusiza ekuvimbeni ukuwohloka kwenhlabathi ngezindlela ezilandelayo. Okokuqala, kugcina izakhamzimba zomhlabathi. Okwesibili, kunciphisa ukukhukhuleka komhlabathi. Okwesithathu, kunciphisa ukwanda kwezimbuzane nezifo. Okwesine, kuthuthukisa ubulungiswa bomhwamuko. Okwesihlanu, kwandisa umkhiqizo wesikhathi eside. Ngakho-ke, le ndlela ingcono ekulondelezeni umhlabathi inciphisa izindleko futhi ithuthukisa umkhiqizo wepulazi.